Luleka umndeni wakubo kantombazane efunda amakhono amasha njengengxenye yokushintshela ekubeni ngowesifazane ukuthi ingamseka kanjani ngalesi sikhathi. Engakusho njengamanje ukuthi amakhono amasha abaluleke kakhulu ukuthi siwazi ikakhulukazi kumuntu wesifazane, engingakusho emndenini ukuthi umeseke umnikeze sonke isikhathi asidingayo. Ngoba abantu besifazane ibona abadingakala kakhulu ekukwazini noma ekufundeni amakhono amasha kulesi sikhathi samanje.

Yiziphi izindlela amasiko okuthwasa akaZulu asiza ngazo ekulolongeni ubunjalo ensizwa kanye nomuzwa wokuba indoda eqotho? Njengoba siyazi ukuthi isiko lakaZulu likhuthaza kakhulu ukusoka, ukuze umfana akhule abe insizwa aqoqeke akwazi ekufanele akwenze nokufanele angakwenzi. Ingakho-ke, kuye kuthathwe abantu besilisa noma abafana basokwe ukuze bafundiswe kabanzi ngokuba indoda eqotho.

Amasiko omngcwabo namaZulu aguquke kanjani ngokuhamba kwesikhathi futhi yiziphi izici ngokomlando wamaKoloni owafundeka emadolobheni noma ukuhweba ? Amasiko akwaZulu aguquke ngenkathi kufika abamhlophe kwaZulu bashintsha yonke indlela amasiko akaZulu okungcwaba noma okufihla ebekwenzeka ngayo, bafaka indlela ababenza ngayo ukuze bathole ababefunda ukuzuza kumaZulu.

Ucabanga ukuthi abagqugquzeli kufanele bazibophezele ekutheni bakwethula kanjani ukudla kwamasiko ezinkundleni zokuxhumana? Yebo kufanele abagqugquzeli noma ama-influencers agqugquzelwe ukuthula ukudla kwamasiko ezinkundleni zokuxhumana. Ngoba siyazi ukuthi ukudla kwamasiko sekuyinto engasathathelwa phezulu, sekuyinto engasajwayelekile noma sekuyinto abantu abangasayinakile, abangayidli kakhulu. Ngakho-ke kugqugquzela-ke ama-influencers noma ukugqugquzela lapho abangakwazi, u-advertise-a ukudla kwamasiko ezinkundleni zokuxhumana kungasiza kakhulu.

Umdanso wesintu sakwaZulu njengendlamu noma ingoma siyaye siyazi ukuthi uma usina indlamu, ilapho osina khona ngesivinini usina usheshisa, ebese kuthi ingoma yilapho uye usine khona uphakamise unyawo ulusa phezulu. Lowo mdaso-ke ungaqhakambisa isintu sakaZulu ngokuthi wonke umuntu wakaZulu azazi ukuthi ungubani futhi azazi ukuthi ubungaza kanjani if noma, uma kufanelekile abungaze ngendlamu noma ngengoma. Ilapho-ke ke wonke umuntu ezozazi ukuthi ungowakaZulu ngokusina noma ngokudansa.